Ootata abasebatsha ukuqinisekisa ukuba bangumzekelo ebantwaneni babo bangaziphatha kakuhle. Umzali angaseli phambi komntwana, angabonakalisi kunxila phambi komntwana, atshaye phambi komntwana. Angazimisela emsebenzini okanye akhangele umsebenzi, afumane umsebenzi. Akhe, amtyise umntwana. Umntwana angashoti nganto ekhona.

Eli siko liyayifezekisa injongo yalo ukuba amakhwenkwe xa esoluswa ukuba abe ngamadoda afumana elaa xesha lokokuba ayalwe aboniswe ubudoda ukuba yintoni na. Ke iye ixhomekeke emntwini ngamnye ukuba yena uyayithatha na loo miyalelo ayamkele alungise ubomi bakhe na okanye uyayala.

Kubalulekile ukufundisa ulutsha iiresipi zokutya kwesiNtu ukwazi ukuba bangalibali imvelaphi yabo, bakhumbule ukuba singabantu abamnyama sisuka phi.

Elokishini kudla ngokugcwala. Ilokishi iyagcwala ixinane, ingxolo iba nintsi. Kanti ke edolophini noko akufane kugcwale nengxolo ayibi, ayibi ngamandla. Ithule idolophi, edolophini uyakwazi ukucinga uzive naxa ucinga. Edolophini kuba seyifu kakhulu kunaselokishini.

Izixhobo ezifunekayo xa ufuna ukuba ligcisa kwezeentsimbi kukuba ube neentsimbi iindidi ngeendidi zentsimbi, ube nayo nerhali okanye intambo oza , oza kuzifaka kuyo iintsimbi zakho.

Ndingathanda ukuba apha elokishini kubekho izipidi humps endleleni ukwazi iimoto zingahambi ngokubaleka. Izipidi humps ezinintsana noko ikwazi iimoto zizokwazi ukuhamba zithobe isantya phakathi kwabantwana kwindlela eya esikolweni. Nasesikolweni ke kubekwe unogada kufitshane negeyithi ozawubabona abantwana besiza phaa.

Indawo endihlala kuyo kule lali ndihlala kuyo ulimo lubaluleke kakhulu. Kutyalwa kakhulu umbona apha. Usetyenziswe ke ngokuba usilwe usilelwe iinkukhu, amantshontsho, uphiwe iinkukhu, usilelwe neehagu kwakunye nezinja xa kusenziwa umgubo wezinja. Nathi ke siyaxhamla singabantu ngokuba sitye umbona.

Ndingakhetha ungawenzi mna umsitho womtshato ngokuba ndiwubona uyinkcithomali enkulu, mali leyo besinoyisebenzisa mna nonkosikazi ekuqaleni umzi.

Umntwana uye akhuliswe ngumakhulu wakhe kuba umama womntwana esaphangela elungiselela umntwana kuloo dolophu ahlala kuyo. Ze ke ngoku umntwana akhuliswe ngumakhulu, umama athumele imali kowabo encedisana nomakhulu.

Ngokuba amaXhosa ayekholise ngokuba angabhali izinto ezenzekayo, ukuthiywa kwabantwana ngeziganeko ezenzekileyo ibe luncedo kakhulu kuthi kwimbali yakwaXhosa nasekuqondeni ke iminyaka yezo nkonde nezo nkondekazi kuba ngoku yaphela loo nto, abantwana abasathiywa njalo.